Ngake ngithole umcimbi owayengathi ungowesabekayo, ngihamba emotweni yami encane, nginemizwa ejabulisayo, ngesikhathi ngihamba ngazama ukugwema ukungena emgaqweni ongafanele. Ngazama ukufaka isithombe esihle ukubona, kodwa kwangazeka. Isishuthi savela sahambela phambili emgwaqeni. Ngashaqeka kakhulu. Ngazizwa ngicindezelekile, ngaphenduka ngokushesha, ngashintsha umgaqo, ngase umgibelo. Ngaso leso sikhathi ngazama ukuthola indlela yokuphuma endaweni enobungozi. Ngiphume kahle, kodwa imizwa yami yayigcwele ukwesaba. Ngithole ukuthi kubalulekile ukuba, ukuqaphela nje njalo emotweni nasemgaqweni, ukuze ungaziboni noma ungazitholi ukuphila kwakho kusengcupheni. Kubalulekile ukuba semqondweni ephuzile, ngoba uma ungekho emqondweni okungalungile ungazithola usengozini yemoto.